Nazi izici ezingaba nomthelela omuhle, umgomo ongaphezulu kokuwina, imiklomela yokubambisana, uphinde ube nemidlalo yethimba ingasiza kakhulu-ke futhi leyo, uphinde ufake isikhathi sokuxoxa ngemizwa yenu, ukugqugquzela ukufundisana, ukusebenzisa indaba.

Yebo, ngiyavuma ngokuphelele ukuthi ukudlala imidlalo yesintu kungaba yindlela enamandla yokukhuthaza imizwa yobunye nokuxhumana phakathi kwabantu abangazani, ngisho kanje ngoba imidlalo yesintu ihlanganisa abantu. Iphinde isuse inkumbulo nemizwa ejulile, idala ukulingana, ikhuthaza ukuxhumana nokungaqondile.

Yebo, ngikholelwa ukuthi imidlalo isiza kakhulu izingane zakhe ubungani obuhlala njalo, nazi izizathu. Imidlalo ifundisa ukwabelana nokubambisana, iphinde idala izikhathi zokuhlanganyela okungenziwa ndawonye, ifundisa ukuxazulula izingxabano, iphinde iqinisekisa ukutholakala kwabalingani abavamile.

Izikolo zingathola uxhaso lwezimali zezinhlelo zemidlalo ngezindlela eziningi ngaphandle kwesabelomali esijwayelekile, nazi ezinye izindlela ezisebenzayo. Izibonelelo, ukubambisana nezinkampani, imicimbi yokuqongelela izinhlamvu zemali, ukusebenzisa amaplatifomu okunikeza okunikela online, uxhaso oluvelwa kwabaphathi bomphakathi, ukuthengisa izimpahla zesikole, ukugqugquzela abazali nabafundi bamalungiselelo.